Abakhuthazi bezempilo kumele bemtshele ukuthi ukucwaningwa noma ukuthesta noma ukuhlolelwa i-HIV kubaluleke kangakanani. Ngoba uyakwazi ukuthi ukuvikela amasosha omzimba wakho ukuthi isifo lesi i-HIV, uma sihlale isikhathi eside kakhulu kuwena, ungakwazanga ukuthi alwisane nazo, siyakwazi ukuthi sikubulale and bemchazele ukuthi yonke into ethestiwe laphayana noma ucwaningo olwenziwile noma ukuhlolelwa, kuyinto ephelela phakathi kwa konesi noma kudokotela, kanye nesiguli. Futhi akuhambi, awubonakali ukuthi uma uhamba emphakathini ukuthi lo une-HIV noma akanayo, and futhi bemkhuthaze ukuthi lento sekuyaphileka nayo. Akusesikho ukuthi uma unayo uyashona.

Ngaleyo ndlela, uhulumeni kumele enike imiphakathi asemakhaya engenawo amafoni lawa ama-smartphone. Imiphakathi ngamunye ube nendawo lapho okuzoba khona into ekuthiwa internet cafe. Lapha akazu kufaka khona umuntu noma aqashe umuntu owaziyo ngalento, ozoba nekhompyutha, ukuthi umuntu nomuntu ofikayo ezofuna ukuxhumana nodokotela, noma ezobheka somehting ku-inthanethi eze kuloyo muntu, ekwazi ukuthi esizakale. Ephinde efake o-Wi-Fi bamahhala, o-free Wi-Fi emphakathini ngoba abantu abaningi kuyenzeka ukuthi banawo amafoni, utholukuthi abanayo imali yokuthenga idatha ukuthi bengene inthanethi.

Ukuze ukwazi ukukhuluma nomphakathi, kumele uhambe nomuntu abamthembayo emphakathini, ebesesayidini, ebesendaweni eyodwa nawe. Ukuze uzokwazi ukwazi ukuthi abantu bakulalele cause ngoba abantu uma uhamba uwumuntu abangamjwayele noma abangamthembi emphakathini, noma ungakhuluma into ebaluleke kangakanani, noma kuthiwa bayizwa kangakanani. Angeke bekulalele ngoba abakuthembi, kanti uma uhamba nomuntu ethenjwayo emphakathini futhi abamthandayo, kuzobalula ukuthi ukwazi ukuthi ubaqwashise.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amadoda abambe iqhaza ekuhleleni umndeni, ngoba esikhathini esiningi amadoda iwona asebenzayo, abantu besifazane bahlala ekhaya, benakekele iyingane. Ngaleyo ndlela, umuntu wesifazane akulula ukuthi ekwazi ukuhlela umndeni engazi ukuthi ubaba wasekhaya noma ubaba wasendlini uthola umholo ongakanani. Umuntu wesilisa uyena owaziyo ukuthi uthola umholo ongakanani, engakwazi ukunakekela iyingane eyingakanani. Ngaleyo ndlela, sizokwazi ukuvikela ukuthi kube khona imindeni ehluphekayo, ngoba abantu besilisa bazalisa abantu iyingane eyiningi egcine bengasakwazi ukuzondla. Ngaleyo ndlela kugcine sikuhlupheka umndeni wonke.

Ngingaqikelela ukuthi indlela engiyisebenzisa ngayo ayilimazi isiguli noma isigulana sami, futhi ngiyisebenzisa ngendlela ebhalwe ngayo ebhokisini layo, nangendlela engiyalelwe ngayo odokotela. Ngibheke, ngazi, nobungozi bayo, ukuthi iyingozi kangakanani kumuntu uma umu-check-a noma umhlolela, umhlolela leyo nto.

UThando kumele ehambe eye emtholampilo oseduzane, eyokwazi ukuhlolela i-COVID-19, ukuze ezoba nesiqiniseko ukuthi yini emphethe, khona ezokwazi ukuyelapha kusenesikhathi.

Ikhambi leyinyanga, angicabangi ukuthi lingakwazi ukulapha umuntu wesifazane ukuze ekwazi ukuthola abantwana. Uma ebona engathi akakwazi ukuthola abantwana, kumele evakashele umtholampilo oseduzane khona ezokwazi ukuthi ekwazi ukuhlolela ukuthi uyakwazi noma akakwazi ukuzala noma ukukhiqiza abantwana. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu akazali ngoba nayi inzalo engenayo. Ngaleyo ndlela leyo, odokotela bazokwazi ukuthi bekuhlolele lokho, bekwazi ukumtshela into e-right. Ngoba iyinyanga zizomnika iyimbiza ezizogcina zimenze ukuthi kube kube, utholukuthi umuntu ukhishwa isisu, noma useyagula, kugcine kungenzekanga lento akayifunayo. Into engcono ukuthi ehambe, evakashele umtholampilo oseduzane ukuze ethole usizo.

Ukulinda udokotela kuyalimaza kakhulu, ngoba ingane uyotholukuthi isuke ekhaya ekuseni, ize kudokotela kubanda, maybe iphethwe umkhuhlane, mhlawumbe iphethwe umkhuhlane. Ngaleyo ndlela lokho kuyabanda, umkhuhlane uyaqhubeka uyabhebhetheleka, noma uma iphethwe isifo esithizeni, sibakhona emzimbeni kuze kufike esitheni siyayilimaza ingane noma sibulala amasosha omzimba. Ngenxa yokuthi odokotela emtholampilo bayaphuza ukufika, ngenxa yokuthi uhulumeni akaqashi odokotela abanele ukuze bekwazi ukuthi bevakashele yonke imitholampilo eseduzane. Nabantu abadala abaphethwe yizifo zamathambo, abakwazi ukuhlala isikhathi eside noma beme isikhathi eside, belinde udokotela.

Yebo, ngike ngayiphuza imbiza, ngangiphethwe umkhuhlane, nginenyongo. Imbiza yangikhipha usuku lonke, kodwa-ke yakwazi ukuthi ingisize ukuthi ingikhiphe inyongo ngoba ngagcina sengi-right, umkhuhlane waphela.

Into engingayiqikelela kakhulu, ukuthi kumele ngazi ukuthi lowo mkhiqizo wokuqeda ubuthi usebenza kanjani, and ngoba kwesinye isikhathi eminye, eminye imikhiqizo iyakwazi ukuthi ikulimaze ngaphakathi. Kumele wazi ukuthi yini ubuhle bayo, yini ububi bayo and isebenza kanjani, ingakusiza kanjani, ingakulimaza kanjani as umuntu.